Dipotata, ke yone morogo o sa tlwaelegang and-e o monate ebile o na le dikotla batho ba ka o itumelela ga ba ka o itse, ba o ja gangwe fela. Ba tlile go o itumelela le go batla kgapetsa-kgapetsa.

Go monate, go a itumedisa go ja mofuta o o rileng wa maungo, jaaka apole. Ke natefelelwa thata ke apole e tala, ke yone e ke reng ga ke e jele e be ke itumela, e monate thata mme ga se yone fela mme ke yone e ke itumelelang, ke yone mofuta wa leungo le ke le itumelelang go le ja ebile ke le rata.

O tshela motshotelo mo mmung, wa tshela metsi, wa tshela disata tsa ditamati e be o di baya mo letsatsing. O di nosetsa ka matsatsi ga di fetsa go tloga dikala tsa teng di nna ditona dithunya, o di tshegetsa ka dikoto gore di seke di a robega. Ga di fetsa go thunya diungwa, di rojwa ga di setse di le dikhibidu ke teng ga di budule o kgona go di apaya le go di rekisa.

Go simolola ka go baakanya sata ya gago ya rooibos, o e ntsha matlalo a kontle wa e tsenya mo metsing a a bothitho di ura di ka nna masome a mabedi nne. Tsatsi le le latelang wa e tsenya mo mmobung, mmu wa teng o nne metsi mare o seke wa nna metsi thata. Wa tsaya mo o tsweletseng teng wa baya mo letsatsing gore e tle e kgone go kry-a marang a letsatsi e gole. Rooibos-o e tsaya sebaka sa lesome le borobedi gore e ka gola ya kotulwa, gape e kotulwa gangwe fela mo jareng ka selemo.

Rooibos-o e thusa ka go tokafatsa pelo, e thusa gore madi a tsamaye sentle mo mmeleng. Ga o na le motho wa sukiri, sukiri ya teng e kgona go nna sentle e seke ya ya ko godimo e seke ya ko tlase. E thusa le ka mala ge mala a le botlhoko e kgona go thusa gore mala a gago a nne sentle. E thusa gape ka letlalo le marapo, e fokotsa bolwetse ba kankere, e thusa le gore o seke wa oketsega mo mmeleng.

Metsi, ba ka rarabolola bothata bo ka go epa metsi ba nna le sediba gore ba seke ba tsamaye ba tlhoka metsi, gore dijalo di seke di a feleletsa di sule. Ya bobedi, ba ka tshwenngwa ke ditshenekegi tse e leng gore di ka feleletsa di bolaile dijwalo tsa bone tsa rooibos. Tharabololo e ka nna go batla batho ba ba berekang go ntsha ditshenekegi tseo ko ntleng ga go gobatsa dijalo tsa bone, go netefatsa gore ba bolaya ditshenekegi tseo.

Dikgwetlho tse di ko godimo ke di-temperature-a tse di kwa godimo, go tlhoka metsi le bogodu.

Tsela e nngwe ya go dirisa maungo ke go dirisa maungo go dira di-yogurt-e, go dira dimonamone tsa maungo le go baka dikuku.

Ke diapole, dipanana le dinamune. Go jalo ka gore ditlhare tsa teng di jalwa ka bontsi ebile di kgona go tshela lobaka lo lo leele di sa kry-e metsi. Ga se ditlhare tse e kareng fa di sa kry-e metsi e be di tlhokafala, mme ke sa reye gore ga di a tshwanela go kry-a metsi. Dijalo di tlamehile di kry-e metsi gore di tle di kgone go gola di ntshe maungo a matute a monate.

Ke ditapole, morogo, lephutsi le beetroot. Ke yone merogo e jewang thata mo lefatsheng ka gore ke yone merogo e e nang le dikotla ebile e ratege ka nako e one. Ke dijalo tse o kgonang go di fepa ka bo metsi le ka dijo tsa teng di sa sokodise.

Di thusa ikonomi ya rona e nne mo seemong se se itekanetseng. Dijo tse di kgona go fepa batho le diphologolo ka di kgona go fenya maemo a loapi a fetogang ebile a sa itekanela jaaka go tlhoka metsi pula e sa ne. Di supa karolo ya tsone jaaka dijo tsa konokono, go nna le tsamaiso ya dijo tsa lefatshe.

Ee, ke e nngwe ya dijalo tse di jalwang jaaka diterebe tsona di-grapes. Di a jalwa ga di fetsa go ungwa di a tsewa di a kgetlhiwa di isiwa ko polaseng e go tlebeng go diriwa wine-e ka tsone.

Wa go tlhoka ditlelafo, wa go tlhoka mmu o nonofileng o nang le dikotla, wa go tlhoka metsi, wa go tlhoka disata tse o tlileng go di dirisa go jala, wa go tlhoka le lefatshe mo tlileng go jalela teng.

E thusa ka go dira dijo tse di farologaneng go akaretsa tee e bidiwang Redbush herbal tea. Go fetisa maungo go thusa go boloka botshepego jwa mmu. Go ikokobedisa mo go diriseng dikhemikhale go fokotsa tshenyego ya mmu.

Ke rice-e, mmidi le korong. Ke tsone dijo tse e leng gore di fepa lefatshe lotlhe ebile di kgona go nna sebaka di sa senyege. Di kgona le go fepa le diphologolo.